Ndicinga ukuba abaqhubi bayasela bagqibe bangene emotweni, baqhuba iimoto zabo benxilile. Ndicinga okokuba abaqhubi abaphumi ecaleni wakuziva ediniwe, aphumle. Uye aleqe uyokufika ekhaya ajike alale endleleni. Laa nto yokuphuma leyithi ajike aleqe endleleni athi uleqe emsebenzini kanti nguye lo uphume leyithi. Nento yokuba bhizi, ukuxakeka yimfonomfono, abe bhizi kwezonxibelelwano abe eqhuba.

Ndicinga okokuba uRhulumente angabenzela eyabo indlela ezawuhamba bona bodwa, ezawuhamba iibhayisekile zodwa zingadibani neemoto endleleni enkulu. Umntu nomntu oqhuba ibhayisekile abe neempepha, more especially kakhulu kakhulu kumntu omdala, abe neempepha. Umntwana naye as kuba efikile kwiminyaka elishumi naye abe khona iimpepha azazifumana uba makakwazi uqhuba ibhayisekile kule ndlela izabe yenzelwe bona.

Isiphelo sakho yintilongo. Uza kubanjwa ngoba ayikho semthethweni le nto uyenzayo, yinto esiyilwa mhla nayizolo. Ungabanjwanga uya kuphelela kwezaa ntambo ngoba awuyazi noba ingaze iqhushumbe ufele kulaa ndawo. Three, thina bakhweli singaphelelwa yimisebenzi ngoba iindawo esiphangela kuzo azibhatali kakhulu imali ngoku xa sisebenzisa uloliwe, noko iindleko zikaloliwe azikho kangako.

Bachaphazeleka one, bangaphelelwa yimisebenzi ngoba omnye uza koyika uyokhwela iteksi abe umlungu wakhe emjongile. Two, umkhweli lowo angaphulukana nobomi bakhe ngoba abashayeli, abaqhubi beeteksi bayathanda ukulwa bayathanda ukudubulana. Loo nto ingachaphazela aba abakhweleyo. Three, ingabeka ubomi babantu emngciphekweni ngoba umlo woonoteksi awupheleli phaa koonoteksi qha.

Abakhweli bangaphulukana nobomi babo ngoba oonoteksi xa besilwa bayadubulana, so umkhweli angachaphazeleka. Bangaphelelwa yimisebenzi ngoba umkhweli angoyika uya eteksini abe ubhosi okanye umlungu wakhe emjongile, aphele umntu ephelelwa ngumsebenzi. Iifemeli ezininzi zingachaphazeleka kakhulu ngoba into edibene nabaqhubi oonoteksi ayipheleli phaa qha, iphela ichaphazela nongakhweli teksi nothengisa estendini.

Ngakwelam icala andikabi naso isikhalazo ngabaqhubi bebhasi soloko yonke into ihamba ngendlela xa ndikhona. Okwangoku, okwangoku andikabi naso isikhalazo ngabaqhubi bebhasi.

Nenze impazamo enkulu kakhulu and andikho andonwabanga yinto enindenze yona. Ndiyacela apho ndisingise khona ndiya eRhawutini. Ndiyacela ngoba impazamo yenziwe nini. Nali tikiti lam liyatsho okokuba ndiya eRhawutini. Ngoku nina xa nindifaka kweya eseThekwini, ithini le nto? Ndicela khe nindithathe nindixelelisise uba ndenze njani ngoba andikho happy yile ndlela nindiqhuba ngayo ngoku.